Kule ngxaki unayo mama yesi sifo soxinezelelo lwegazi ndiye ndathatha isigqibo soba mandikuthengele loo mtshini uba uza kujonga uba yonyuke kangakanani na inantsika uxinezelelo lakho legazi okanye lehle kangakanani na. Uzawumane utofa apha kuwe, uchintse intwana yegazi phaa kulo iza kuvezela.

Oyena nobangela wokuba kuthethe abantu abangoomama kuphela ngokuphathenele nalo mba we-gender based violence kungoba bona kulula ukuvula izifuba bakwazi uthetha ngezinto ezibatyayo. Kodwa umntu ongutata akukho lula ngokwendalo enziwe ngayo. Akakwazi uvele athethe nje esigangalaleni ngendlela ahlukumezeke ngayo. Iba ngathi uzawuhlekwa kuthiwe uyindoda engekho qotho.

Ngokokubona kwam mna hayi ayinalo ayinanantsika iyenzayo, ayinagalelo ilenzayo. Ngoba kaloku abantu abangootata abakhuthelelanga into edibene ephathaniselene noba mabajonge neempilo zabo. Abakhathali , ingase bahleli nje bayakhunjuzwa oko, noba ingayinyanga nenyanga bahleli nje bayakhunjuzwa, bazawukwazi uba nabo bayikhuthalele.

Iyashiyashiyana imiphumela ebanayo. Kwabanye iba mihle, kwabanye iba mibi. Abanye babe nolusu olungathandekiyo ebusweni abanye babe nezigulo ezithile zengqondo, ii-TB zengqondo, abanye iba nintshi nje. Kwabanye ke iba negalelo elihle ngoba ke iyasebenza ngolu hlobo umntu le ndlela ebeyifakela yona. Iye imenzele le nto ebeyifuna.

Owu kwakukubi kakhulu ngelo xesha elo. Andikhumbuli naxa ndihamba kakhulu ngezo zithuthi ezo ngoba wawungakhululeki, ngoba awumazi lo mntu osecal' kwakho uba unjani na, noba unaso na esi sifo okanye akanaso. Yayidinisa kwa unxiba loo mask leyo, iyafuthamisela ayiqheleki ngoba kaloku asiyiqhelanga.

Ngokwezam izimvo, kungcono ndimfunele umntu omgcina endlini ngoba akahlali elibala oko. Uzawuthi esokhumbula ke ngoku ekolaa gcino labantu abadala angaziva kamandi, azive ingathi ulahliwe.

Okwalo mzuzu mna ndibona ezinkalo zikhoyo ngoku uRhulumente azivezileyo zisonele, qha ke abantu abangoomama ke, abangootata basazimisele ekuhlukumezeni abantu abangoomama.

Ewe, njengomfazi elo lungelo unalo lomxelela ahlale eyazi uba awuphinde ube nabantwana, awuzimamelanga uphinde ube nabantwana ngezizathu zakho ozawuthi umbekele zona.

Ndingacebisa uba xa likhutshiwe ulumkiso lwemozulu embi. Bahlale bekufutshane nezo lali bazaziyo uba zihlala zinengxaki minyaka le xa kufikelela elo xesha lezikhukhula, bakwazi uba bakhawuleze bafike kwangethuba xa kukho loo ngxaki ikhoyo ithe yavela.

Eyona nto mna ndiyibona ingumnqantsa kule nto lena ngamanesi ayenza umsebenzi angena-passion yawo, awenzela nje for the case yoba umntu abe nemali arhole. Bayenzela nje imali abayithandi le nto bayenzayo. Ukuba bekungenjalo ngekungcono kakhulu kwezaa zibhedlele.

Amaxhoba ancedeka ngoba xa kukho ii-counsellors ezibhedlela nasezikliniki akwazi afumane uncedo lokuqala, uba akhansilishwe malunga naloo nto umntu ithe yamehlela, akwazi noko ukuziva umthwalo wehlile emagxeni.

Hayi, azifikeleli ngokukhawuleza ngenxa yokuxinana kwamatyotyombe ngeli xesha. Ufumanise uba le ndawo itshayo ikude, lityotyombe elikude. So azifiki ngokukhawuleza. And ke ngoku nobutsotsi bandile kulamatyotyombe ngoku akukho lula uba mabavele bakhawuleze barisponde.

Ndazi uba funeka ndibanike le nto bayifunayo. Uba bafuna iifowuni neeTV, uba bandingenele endlini, nefenitsha, iinto , ndiyabanika baphume bahambe bengakade bandonzakalise.

Ewe, ukhona umahluko. Abantu abatsha abasawaxabisanga amayeza wesiNtu and sele umntu elisebenzisa akalisebenzisi ngale ndlela umntu omdala alisebenza ngayo.

Into enonceda uba umhlaza ukhawuleze ubonwe kukuba umntu amane eyozivavanya ekliniki esova loo nto, umzekelo. Okanye engadanga wade wayiva loo ndawo ingathi yi-symptom yabo, yawo umhlaza, ahambe ayozivavanya.

Andikadibani nemeko enjalo kodwa ke uba angakhona umntu onondicebisa ndingayisebenzisa, andiwachasanga.

Ewe, inkqubo yocwangciso ezikolweni yona ikhutshwa ngokwaneleyo. Into nayo ke aba 'ntwana banezinto abazaziyo. Umzekelo, ezizi-side effects ze-family planning, ucwangciso. So abanye ke baye bakhethe uba umntu angalihoyi kanti kulapho azawumitha khona.

Hayi, ngokolwam ulwazi alukho ucwangciso oluba khona abaye bazilungiselele ngalo. Baye qha badilishane naloo meko xa seyifikile.

Amaxhoba angathi aqinisekiswe uba i-information le baza nayo okanye uchazo maxhoba bahlukumezi abo bathe babahlukumeza, ngokuthi .

Ndaye ndawuxelela nje umndeni wam uba mawunxibe iimaski ngenxa yesizathu salo bhubhane ubukhe wafika. Zange babe besokolisa nabo banxiba imaski zabo because babevile uba inobungozi.

Mna ndicinga fanuba abantu bayenziswa laa nto kungayazi, abekho aware ngolaa xinezelelo loba umntu xa , xa egqiba ubeleka alufumanayo. Uba bebelazi, bebenolwazi oluphangaleleyo bebenokwazi uba bamncede.

Okwangoku zingekabikho iindlela ezilungeleyo uba ingakhawuleze ifike, kuselolaa hlobo kululo, hayi andikayiboni mna indlela engancedisa uba mazikhawuleze zifike.

URulumente angakhawulelana nale meko ngokuba kuhlale rhoqo kukho istokho esoneleyo kumacandelo ezempilo ngamaxesha onke. Kungalindelwa uba kude kufike ixesha loba abantu mabayothatha iitritmenti zabo.

Singabakhuthaza ngokuthi sibaxelele, sibaqinisekise uba esi sifo asisekho ngaloo mhlobo, asisabulali uba utye amayeza wakho ngendlela. And uze ukhusele nabanye abantu funeke bayazi uba funeka umntu ethathe amayeza wakhe.

Ikhubalo elingenziwa kukuba kuqashwe amanesi noogqirha aboneleyo kwizibhedlele. Kungabikho oonesi noogqirha abashotayo kwi-shift leyo.

Hayi, abazithembanga kwaphela kangangoba bade bazenzele amacebo wabo. Isizathu esibangela uba mabangazithembi, ziyakwazi ukuba zingafiki ziyofika sekwagqitha nelo xesha likaxakeka.

Xa kusithiwa kunjalo akho nto ndingayenza. Ndingazamana nendlela yoba makehle kulaka labantu abadala qha ade abe kanti ukwi-age yoba makakwazi ukuba avume oko kufa, loo mvumakufa leyo.